Ku va u tihlayisela mali ya wena loko swiyimo leswi tika loko swi fika a wu vileli hikuva wa ku tiva laha u tsutsumelaka kona leswi hungutaka na ku va u ya lomba mali.

A ndzi ta va byela leswaku ndlela leyi yi olovisele vanhu vo tshama makaya hikuva a va ha endzeli tibangini leswi swi hungataka na ku va va khomiwa tinkuzi hi ti nsulavoya.

I ku va u fika ebangi u lomba mali leyi ringaneleke naswona u ti olovisela ndlela ya ku va u kota ku ya hakela u nga tivangeli mintlhontlho vuton'wini bya wena.

A swi ta endla leswaku vanhu va nga lombi mali ya ku va va endla nkosi, hikuva va ta va swi tiva ku mali leyi a va yi hakela yi ta fika hi xihatla ku va yi kota ku endla swilo hinkwaswo.

U fanele u yi lavisisa leswaku mpimelo wa yona hi wihi naswona i ku pfuna ku fika nkarhi wihi hikuva u ta kuma leswaku ku na nkarhi wo karhi loyi ku pfunaka wona loko nkarhi wa loho u hundza i nge he ku pfuna.

Hikuva a tikeriwile vuton'wini naswona a tibyele leswaku loko a yi tirhisa yin'wana yi ta sala a xuxa hi yona.

Famba u veka mali ya wena ebangini laha mali ya wena ku ya ka nkarhi i nga ta va yi tswalana, kumbe u ya u ya yi chela ka investment yo karhi leyi na yona yi nga ta i kurisa mali ya wena hi nkarhi na nkarhi leswi nga ta kota ku loko se nkarhi wa ku tika wu fikile u swi tiva leswaku wena u na mali yo ringanela.

Swipfuno swa swa vutshunguri i medical aid lowu u ku sirhelelaka ku va u hakela n'hweti na n'hweti kambe u kuma mpfuno wa wena nkarhi n'wana na u n'wana lowu twaka u vavisekile emoyeni kumbe u twa ku vava.

Xiyimo xi ta ya xi tika hikuva u nge lahli munhu a nga ri na xilahlo, leswi nga ta va swi va tshova timbilu ngopfu ku ya mahlweni hikuva va ta va va ri xihlekisa emugangeni naswona va ta tshama va ri milon'weni ya vanhu siku na siku.

U fanerile u tirhisa proof of presidence ku kombisa ndhawu ya vutshamo laha u tshamaka kona, leswi ku ri ndlela ya ku va va lava ku va va tiyisisa leswaku hi mpela u huma kona laha Afrika-Dzonga hi ndlela leyi faneleke kumbe a wu muakatiko wa haleni. Leswi swi pfuna hi ndlela leyinene ku va va hatla va kuma leswaku swilo swa wena swi le nawini kumbe a swi le nawini.

A swi ta va pfuna ku va va kota ku hakela mali hi ndlela leyi faneleke ku va va ta va oloveriwa ku va va yi hakela tanihiloko va va ta yi hakela hi switsongo swintsongo ku tlula loku va yi hakela yi tele.

Ndzi nga xaxameta nsati wa mina, mana wa mina, na tata wa mina hikuva loko u u chela vana, va sala va tirhisa mali ya wena hi ndlela yo vava leyi na wena loko a wu hanya loko o vona ndlela leyi va yi tirhisaka hi yona a ndzi tshembi leswaku a wu ta yi tsakela.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku a pfula TymeBank hikuva a wu a yi a wu yi hi n'hweti, hikokwalaho u ta va a nga se tirha tanihiloko a ha ri n'wana yi ta n'wi pfuna ngopfu hikuva yi na swivuyelo swo tala.

Va ta ndzi blacklist ku ringana malembe yo ringana ntlhanu leswi nga ta hunguta credit score ya mina leswaku va nga ndzi pfumeleli ku teka xilo hi xikweleti.

Leswi swi ta tika loko n'wana wa wena a fika tlanga exikolweni a nga humeleli tidyondzo ta yena leswaku u ta kuma leswaku na wena a wu langutele leswaku a heta xikolo a tirha a kota ku thlerisa mali leyi.

Hikuva a va ha fanelangi ku ya tibangi swi va olovela hikuva va endla va tshamile kwa laha kaya, leswi swi nga ta oloveriwa tanihi vatsoniwa hikuva va ta swi endla hi ndlela ya xihatla ku hambana na loko va ya ebangi va ya fola layeni lowu kumaka leswaku nkarhi un'wani yi lehile.

U ta kuma leswaku nhlayo wa vanhu va nga ta enkosini va tele kambe mphakelo wa swakudya i wu ntsongo, leswi nga ta va swi endla leswaku va nga kumi mphakelo wa xiyimo xa le henhla leswi nga ta endla swa ku van'wani va hatlisa va famba enkosini.

I ku va vanhu a va koti ku landzelela milawu ya le magondzweni, naswona van'wani va kona va chayela va dakwile leswi endlaka tinghozi.

A ndzi ta vutisa leswaku endzhaku ka malembe mangani loko ku nga humelelanga nkosi ndzi kumaka mali ya mina, kumbe i yini lexi xi endlaka leswaku insurance leyi yi hambana na ti insurance tin'wanyani.

Vatirha hi ndlela leyi u va byela leswaku n'hweti yin'wana na in'wana u ta kota mali munhu ku hakela, naswona a va ku vekeli ntshikelelo naswona u fanele u landzelela milawu leyi wena n'winyi u nga ta va u tivekele yona.

Minyikelo yo suka ka vaaki ya ta va leyi nga helelangiki kambe u fanekele u va na xilahlo xa wena lexi u xi hakelaka n'hweti na n'hweti leswaku u ta kota ku va u u a angarela nkosi hinkwawo. Hikuva swin'wana swa vaaki va nge ku nyikeli mali yo ringana ku fana na ku va u kota ku xava swakudya, ku shava xilahlo ku va nkosi u famba hi ndlela leyi faneleke.

A swi ta va pfuna hikuva swi va sirhelela ka swakudya swi va nyikela na hi bokisi na hi switirhiswa swo karhi swo va swi fambisana nkosi hi ndlela lowu faneleke.

Leswi swi pfuna hikuva va kota ku khavhara e ti e ti-cost-i to karhi leti wena u nga ta tsandzeka ku ti khavhara hi mali ya wena n'wini ku fana na mabokisi, swakudya, switulu na matende na swo famba ku va swi heleketa munhu luya hundzeke emisaveni ndlwini ya yena yo hetelela kambe loko oka u nga swi tlangi swi ta ku tikela hikuva u nge vi na mali ya ku va u kota ku swi fikelela.

Ina, swa pfuna hikuva u kota ku va u endla swilo hi laha swi hetiseka u nga vi u swi endla hi xikweleti.

Mintlhontlho yin'wani hileswaku swi nga vanga tinyimpi hikuva munhu mani na mani u ta lava mali leyi nakona loko mikosi ya kona yi endlekile hi nkarhi wun'we va ta lava mali leswa swi nga ta endla leswaku yi nga koti ku va yi va khavhara hinkwavo.

I switirhisiwa swo fana na le polisi leswi swi endlaka ku ri u tirhisa mali hi ndlela leyi faneleke naswona ku va ku ri mali leyi tengeke.

Ndzi nga n'wi lemukisa leswaku a sunguli a ya bangi ku ya kuma vuxokoxoko hi ndlela leyi hikuva a nga endla swihoxo then a ehleketa leswaku mina ndzi n'wi yivele mali ya yena.

Swi na mbuyelo ngopfu loko se ku fikile nkosi hikuva switokofela leswi swi va vuyerisa hi ndlela.

I high yield saving account.

Ndzi nga tiyisisa ku ri i vanhu lava ndzi va tivaka naswona i vanhu lava va vuyeriwaka ku va va tlanga switokofela leswi, leswi na swona swi ta endla ku ri ni va tshemba hi ndlela ya leswaku hi fanekele hi va hi ri na mpfumelelo wa ku va hi kota ku va na akhawunti ya mali yeleyo.

Ina, i mianakanyo leyinene hikuva hi ta kota ku va hi humesa ku ringana ku ringana leswaku loko hi hlanganile na makhombo yo karhi hi va hi swi tiva ku ri ha yi teka kwini mali ya ku va hi hlula xiyimo xelexo.

Ya tlheriseriwa kambe u fanekele u va u tiyisisa leswaku u hetile ku hakela xikweleti xa wena hikokwalaho.

Ndzi nga print-a bank statement kumbe xana ndzi ya bank-i ku ya ndzi ya tiyisisa hi mali ya mina leyi ndzi nga yi.

Ndzi ta va kombela leswaku va hatla va pfarisa khadi ra mina hi xihatla na ku kota ku va va ri languta ku ri ri nga va ri tekile mali kwihi na kwihi kumbe ri swayipile ka switolo swihi na swihi leswi swi ta kotaka ku hi pfuna ku va hi kota ku kuma munhu loyi a nga yiva khadi ra mina kumbe.

U fanekele u languta leswaku va chela ti-interest to fika hi kwihi naswona u fanekele u langutisa leswaku swi teka nkarhi wo fikela kwihi ku va va ku chelela ti-interest kwala henhla ka ntswalo.

Hi fanele hi va hi swi tiva leswaku hi tshama kwihi makaya ka hina naswona hi tshama hi karhi hi hlangana ku va hi vulavula hi mhaka leyi naswona un'wana na un'wana a va na mpfumelelo ya ku va a ya bangi ku ya kambisisa leswaku mali ya ha ri kona ku nga vi munhu wun'we loyi a khomaka mali leyi.

A nga pfula bindzu hi mali leyi kokwalaho loku bindzu ra yena ri famba kahle a teka mali ya ntshovelo ku ri yona a hakelaka hi yona swikweleti swa yena.

Debit card i khadi leri ri ku pfumelelaka leswaku u kota ku tirhisa mali ya wena ya le ndzeni ka khadi naswona u swayipa xin'wana xin'wana lexi u xi lavaka handle ko pfumala ntshikelelo.

Leswi swi ta tiyisisa leswaku hi na ntwanano laha mugangeni naswona ha rhandzana no va hi kota ku hleketelelana ka swiyimo swa hina a hi hlawulani a hi zondani.

Leswi swi ta n'wi endlela leswaku a kota ku veka mali ya yena hi ndlela leyi oloveke no va kota ku pfumela ku senderiwa mali hi ndlela leyi oloveke swi nga zi swi boha leswaku a ya bangini ku va a ya kombela ku pfuniwa kumbe a ya tekiwa, tekeriwa mali leswi swi hunguta na ku va vanhu va khomiwa minkuzi.

Ku tivisa swirho swa ndyangu, ku pfuna swirho swa vatswari kumbe vana, ku pfuna hi mavonelo ya vuvabyi, ku pfuna hi vu hi vumbhoni.

Ku tshembana i ku pfumela leswaku un'wani a ta endla swilo hi ndlela leyi lulameke a nga ku xisi naswona a nga ku dyisi mbitsi i ku tshembeka ni ku tshembela eka van'wani leswaku va ta va ni vuxiyaxiya, ntiyiso ni vunghana. Ku tshembeka i ka nkoka swinene eka xitokofela ku tiyisisa vun'we, ku sirhelela mali ya ntlawa, ku aka nkoka wa ntirho, ku sirhelela vuhlayiseki bya ntlawa. Loko vanhu va tshembana va tirhisana kahle va tsakela ku nghenela switokofela naswona a swi olovi ku va ni makwanga kumbe mimoya yo biha.

Ku tshembana i vuxaka byo karhi lebyi vanhu va va ka na byona lebyi byi endlaka leswaku va va na ntwanano wa ku tiya naswona leswi swi na nkoka eka xitokofela hikuva vanhu va ta veka mali va tshunxekile tanihiloko swi vava ku va mi veka mali loko ri nkarhi wa ku mi fanekele mi yi kuma van'wani va baleka na yona.

Swi endla leswaku a kota ku kuma mali ya yena hi xihatla, naswona yi helerile. Naswona vubihi byin'wani i ku va va kuma leswaku va sikemana u kuma leswaku mali a yi fiki laha yi fanekele yi ya kona.

Yi hi olovisela hikuva nivusiku loko hi lava swilo swa xihatla hi kota ku va hi xava airtime, hi kota ku va hi endla swilo leswi hi lavaka ku swi endla.

Mali leyi u va u endlile ntwanano na bangi leswaku wena u ta yi teka hi siku ra ro karhi, naswona va nge pfumeli u yi teka nkarhi wo u nga se fika. Naswona loko o va u lava ku yi teka nkarhi wu nga si fika va ta teka ti-interest-i, naswona u ta kuma mali ya wena yi nga ha helelangi hikuva a hi leswi mi nga twanana swona. Naswona u va u sayinile leswaku wena mali ya wena u yi lava hi nkarhi wo karhi.

Ku va u ya u ya lomba mali ka ndhawu ya ku nga ri enawini swi na switandzhaku, hikuva a ku nge vi na ntwanano, naswona loko o tsandzeka ku va u yi tlherisa va ta ku dlaya kumbe va ku endla swo biha. Naswona va nga va va nga langutelanga leswaku wena u nga yi tlherisi hi nkarhi wolowo, naswona u ta kuma leswaku va ku tekela switirhisiwa swa wena.

Ku na option ka akhawunti laha u kotaka ku va u xava airtime kona eka bangi ya wena.

Ndzi vona yi olovisa vutomi, hikuva va teka mali ya wena na vona va lombisa vanhu van'wana na vona va kuma ntswalo hi mali ya wena. Leswi nga ta endla leswaku u rhandza ku va u veka mali ebangi hikuva u ta va u swi tiva ku ri ntswalo wa kona i wa le henhla.

Va va byela leswaku u ta ndzi nyika hi kantsongkantsongo, naswona sungula u ndzi nyika ntswalo u ta ndzi nyika leyi u ndzi kolotaka endzhaku. U wa tikuma u hakeli malembe yo tala mali leyi a wu fanekele u yi hakela hi malembe matsanana.

Bangi ya le ka cellphone ku vuriwa app leyi yi nga na tiakhawunti ta wena ta ta bangi leyi u tirhisaka yona. Laha u kotaka ku xava vhawuchara u kotaka ku xava airtime, u kotaku no sendela vanhu vo karhi mali, na ku va u kota ku veka mali hi yona.

Leswi swi endla u kota ku va u hambanisa mali ya wena ya siku na siku, na mali ya wena ya bindzu. Hikuva u ta u ta va u teka mali ya wena ya bindzu u yi chela ka bindzu, kwalaho u teka leyi ku nga riki ya bindzu u yi veka laha ku nga riku ka ya bindzu.

Loko u nga ri pulanelangi ra vava, kambe loko u swi tiva ku ri wena u na swikweleti swo karhi a swi nge vavi. Tanihi loko na mina ndzi toloverile ku ri ndzi kolota mani na mani, loko siku ro hakela swikweleti ri fika ndzi teka mali ya mina hi ku yi avanyisa ka yona ndzi yisa laha yi faneleke.

U yi chela eka ti-savings leti a nga ta va a lo ti endlela tona, a nga yi cheli ka ti-fixed deposit, laha yi ta tshama yi nga tswali yi tshama yi ri swileswi u nga yi hoxisa xiswona.

Vamachonisi va tiveka hi ku londza, na ku va va ku tekela nhundzu ya wena loko u nga hakeli mali no va u nga tlherisi mali ya vona.

U faneriwile ku byela khampani ya wena yi ku nyika tifomo ta UIF, kutani u ya ka app ya UIF labour laha u nga ta va u kota ku tsala na ku va u submit-a swilo swa wena u tlhela u sayina ku va u kota ku fikelela mali ya UIF.

Ndzi nga ha n'wi tiyisisa leswaku u fanekele a tiyisisa leswaku u hoxela nambara leyi faneleke, naswona a langutisa a nga si hoxa mali. Hikuva swi na switandzhaku leswi vavaka loko u tikuma leswaku a wu hoxelangi yena mali hikuva u nga tsandzeka ku va wa ha yi kuma yi vuya ndzhaku.

Ndzi ya ebangi ndzi vulavula na vona na leswaku ndzi lava ku endla yini hi loan leyi hikuva swi ri tano va ta ndzi pfuna hi xihatla ku va va ndzi lomba mali leyi ringaneleke.

Ndzi vona ma ri kahle hikuva u nge lombi nchumu wa munhu u tsandzeka ku wu ku wu tlherisa. Hikuva loko u lomba a wu twerisa na vusiwana u endle na switshembiso swo karhi leswaku wena u ta yi tlherisa. Hikwalaho va ku tshovaka nenge loko u nga tlherisi mali ya vona hikuva u va u tsandzeka ku hetisisa leswi u nga swi vula.

E balloon payment va ku lombela mali ebangi, wena u hakela movha ya wena laha u nga yi xava kona cash. Kutani wena u ta sala u hakelana na bangi hi n'hweti na n'hweti, wena u nga ha koloti laha u nga xava kona. Naswona u nga teka va ma-five years u karhi u hakela movha ya wena hi katsongokatsongo.

Leswi olovisa hikuva u endla nchumu lowu lavaka ku wu endla hi nkarhi wolowo, u nga zangi u teka mali u khandziya thekisi ku ya ebangi ku ya fola layeni yo leha eswitolo.